Dumela monghadi. Re utlwile hore re se re dumeletsehile hore re ka nka naha ya heso. Empa ha re so fumane dipampiri tse bontshang sena. Ebe re tla di fumana neng?

Nna ke ka kgetha bophelo ba ho lema ka jareteng ya ka. Kapa ke kge di tholwana naheng e bulehileng, hobane ha ke lefe letho jwalo ka batho ba di toropong.

Ke ka batla motho eo ke mo tshepileng haholo. Ya tsebang ka tsa dikgomo. Ho tla di hlokomela hore di dule di bolokehile, mme di phetse hantle.

Mathata ao nka kopanang le ona polasing ya ho tswadisa dikgoho. Ke hore ha di qeta ho tswalwa, ha se kaofela tse ka phelang. Hobane di hloka tlhokomelo e tjhatsi. Mme di bolayana botsona ka ho palamana hodimo di leka ho futhumala.

Nkare ke batho ba barui feela. Hobaneng nako senyeha jwale. Ke barui feela ba kgonang ho lefa tjhelete e batluwang ho reka polasi. Hobane ho reka lefatshe ho hloka tjhelete e ngata haholo.

Dumela monghadi. Ke utlwile ho motswalle wa ka hore nka fumana thuso bankeng ya lona. Thuso e nka e thabelang ho tswa ho lona. Ke ka tjhelete e ka ba, diranta tse dikete tse mashome a mahlano. Ho ka reka thepa ya ho lema le peo. Sena se tlo thusa setjhaba haholo hobane ba tlo ba le mesebetsi. Mme malapa a bona ha a tlo lapa.

Ee, ke na le tsebo ka seo. Sefate sa matekwane se bohlokwa haholo. Mme se kgona ho etsa dintho tse fapaneng. Jwalo ka dijo tsa meriri, le ho etsa meriana ya kankere ho tla thusa bakudi ba nang le kankere.

Batjha ba lahlehile haholo. Mme ba nahana hore, ntho tsa temo ke tsa matsatsi a kgale. Hape ntlha e nngwe ke hore le dikolong, ha ho sa rutwa jwaloka mehleng ya pele ka tsa temo.

Tjhe, sena ha se a loka. Hobane di tlisa kokwanahloko tse bolayang tjhaba sa heso, tse tswang naheng tse ka ntle.

Mme nka qala ka sefafatsi sa kolofo. Sona se ka bolaya dikokonyana ka monko wa teng o bohale haholo wa konofolo. Ke tle hape ka sefafatsi sa mafura a meroho. Se thusa haholo ka ho omelletsa, dikokonyana ho fihlella dishwe.

Ho tsosolloswa ha mobu ho akareletsa ho kgutlisetsa mobu boemong bo senyehileng. Boemong ba tlhaho, le bo siretsehileng. Ho ruisa batho molemo, diphoofolo tse hlaha, le dimela ka ho ntlafatsa ditokoloho. Mobu le mefuta ya dintho tse phelang. Mefuta e mengata ya mobu. Ho kopanyeletsa le dibaka tsa teng. Tsa le di toropo, di ka tsosoloswa.

Bokolone ba Afrika Borwa bo qadile ka selemo sa sekete, makgolo a tshelela, mashome a mahlano a nang le metso e mmedi. Ha Dutch East India Company e theha setsi sa di phallelo Cape Town. Se ileng sa fetoha colony ya Dutch Cape. Ha morao ya nkwa ke ma ka selemo sa sekete, makgolo a robedi le metso e tshelela. Mme qetellong ya lebitla ho theoweng ha Union of South Africa. Ka selemo sa sekete makgolo a robong le metso e leshome.

Ne ke ikutlwe ke le monate haholo hoba, ke ithutile tse ding tse ngata, ka ho hama phofolo. Mme ke bone le hore ke nnete ntho ya hore phoofolo e ya hamuwa. Hoba ne ntse ke sa dumellane le seo. Hore ke ipotse hore lebese le tswa kae. Mme ke kgonne ho fumana tharollo tabeng eo. Ka ho bona ha lebese le hamuwa ho yona phoofolo e bitswang Kgomo.

Mme mobu o ka fatshe, o tla be o omelletse. O se mongobo, mme dijalo di hloka mongobo hore di phele tsona. Mohlang ho lengwang. E tlo nka sebakanyana hore dijalo di hlahe. Ke yona bothata bo ka hlayang.

Bothata ke hore poone e hatseditsweng, e tlala metsi haholo. Mme ha e lwatseye ha monate.

Borapolasi ba ka netefatsa hore diphoofolo tsa bona di dula di le maemong a matle a ho phela. Ka ho ka etsa hore di je dijo tse hlwekileng.

Dimpshe e leng dinonyana tse kgolo, ka ho fitisisa. Le tse boima ka ho fetisisa lefatsheng. Ha di kgone ho fofa, empa di matha ka lebelo le makatsang. Di fihlela lebelo la ho fihla ho, mashome a mane a nang le metso e mehlano, ka di-kilometer-a. Di boetse di behela mahe a maholohadi a phoofolo efe kapa efe e phelang naheng. Mme di tsebahala ka ho ikamanya le maemo a ikgethang. Jwalo ka menwana e mmedi ka leoto, le ho ra ho matla.

Dumela, bomme le bontate. Ke le bitsitse tsatsing la kajeno, hore ke bone le ikemiseditse haholo ka mosebetsi wa lona. And nka rata ho le eletsa hore le kgutlele sekolong, le tswe le se dithuto tsa lona pele. Ka hobane ke a bona boikemisetso ba lona, bo botle haholo.

Dijo tse re ratang ho di pheha. Ke setampo, meroho, dikgobe, hammoho le malamohodu. Hobane ke tsona dijo tse re ikgantshang ka tsona, re le Basotho.

Mehato e mehlano e amehang bakeng sa ho lokisa dikgwele hore ebe boya. Ke ho kuta, ho hohla dinku, ho hlopha, ho diya, ho otlolla, ho phuthulla le ho kama. E be boya bo a louwa ho etsa diaparo tse mofuthu.

Dumela bontate. Nka rata ho le bitsa ho tla polasing ya ka. Le tlo rekisa di tholwana le mereho, e lenang le yona di polasing tsa lona. Mme ke le tshepisa ho le lefa tjhelete e tla le kgotsofatsa. Hore le tle le tsebe ho lema tse ding. Ke a leboha.

Ke swabile haholo ha ke utlwa taba ena, ya hore o ntse o kganna o sena pampiri e loketseng. Empa ka hobane o mosebetsi ya ikemiseditseng. Nka rata hoo adima tjhelete hore o kgone ho lo etsa pampiri ya ho kganna.

Dumela bomme le bontate. Nka rata ho le eletsa tsatsing la kajeno, ka ho etsa serapa sa meroho. Serapa se nketseditse tjhelete e ntle haholo. Ene nka rata ho thusa batho ba bang ba be le dirapa tseo e leng tsa bona. Motho ya batlang ho ba le serapa, o tlo ikopanya le nna. Mme ha ke qeta ho bona ke motho a ikemiseditseng, tle ke mofe tjhelete ya ho qala serapa seo e leng sa hae.